Ngokucabanga kwami kungaba impumelelo enkulu kakhulu ngoba siyazi ukuthi imithi eminingi kungabe eya le phesheya, noma eya ngapha eNingizimu kodwa isuselwe kuphi? Emagxolweni ey'hlahla. Iy'nyanga zisebenza ngamagxolo, nodokotela eminye yabo imithi iphuma khona emagxolweni. Uma kungathiwa bayahlangana la bantu bobabili, okusho ukuthi kungaphuma into esezingeni eliphezulu kakhulu.

Mina ngokwami bengingaklama isihlahla somsuzwane. Okwenza ngikame sona ukuthi ngiyazi ukuthi kubalula ukufinyelela kuso kunoma yiliphi ihlathi noma ihlane ungakwazi ukusithola, asibizi imali somahhala hha. Akekho umuntu ongaba nenkinga ikakhulukazi labo abaswele ngokuthi bathi imali abanayo ukuze balapheke. Futhi sona silapha kalula, ukuthi nje usibilise ebese uqquma ngakho, usulaphekile.

Izinsizakalo ze-Telehealth zivumela abahlinzeki bezempilo basezindaweni zasemakhaya ukuthi banikeze izinsizakalo zokunakekelwa kwezempilo ezisezingeni eliphezulu. Ngikhuluma ngokuvakasha okubonakalayo okwenza iziguli zasemakhaya zikwazi ukufinyelela nokunakekelwa kwezempilo okudingakalayo ngaphandle kokuhamba amabanga amade.

Yebo, ngizothi ngiyakholelwa kuyimithi yendabuko nakubalaphi bendabuko. Isizathu esenza ukuthi ngisho njalo ukuthi ngiwumuntu, futhi ngiwumZulu. Ngakho, izinto vele esakhuliswa ngazo okhokho bethu lezi. Kangangokuthi uma ngiphethe ikhanda akwenzeki ngaso sonke isikhathi ukuthi ngifuna amaphilisi kodwa ngiye ngifune ini, umuthi wokubhema noma wokukhotha futhi uma ngike ngawusebenzisa ikhanda liyanyamalala.

Okokuqala siyazi ukuthi abantu besilisa batholakalaphi iy'khathi eziningi, uma kungakhona ey'pothini kuba isemagrawundini. Ngingenza isiqiniseko sokuthi ngivakashela kulezo ndawo ukuze ngizokwazi ukuthi ngakhe nabo ubudlelwane bobungani bezokwazi ukuthi bakhululeke uma ngabe benami, bakhulume ngakho konke okuhluphayo. Ngaleyo ndlela yonke into izophumelela.

Angeke ngimkhuthaze ngoba imbiza kababa uZondi ayihloliwe, angiyazi ukuthi izomsiza okanye izohamba ibanga elingakanani emzimbeni wakhe. Ngakho, ngingamugqugquzela ngokuthi-kena akangawayeki amaphilisi okungenani akaphuze kokubili, aphuze amaphilisi, aphuze imbiza. Ngaleyo ndlela ngimenza ukuthi angalahli ithemba kokukodwa kwako.

Ngingasho ngithi okusebenza kahle kakhulu yilolu hlelo lokwelashwa oluzimele. Okwenza ngisho kanjalo ukuthi laphaya uma ngabe unemali eyanele uyakwazi ukungena nasemishinini emikhulu wenze nazo zonke le zinto okuthiwa o-chemotherapy, zokwelapha isifuba. Kepha kulolu olunye uhlelo oluhlanganisa imthamo engashintshi angeke ube nesiqiniseko sokuthi leyo mithamo leyo izosebenza ngoba kuyenzeka mhlawumbe isifuba sakho sekusikusteji esingaphezulu kakhulu.

Ngokwazi kwami inyanga, inyanga ayisebenzisi amathambo ayibhuli futhi ayisebenzisi ishoba kodwa isangoma siyabhula, futhi sisebenzisa amathambo neshoba.

Ngangingeke ngivumele abantu abangaphandle kwezwe lethu ukuthi bangene ngangizobagcina lapho bekhona kuze kuba kuyalashwa la bantu asebethelelekile ngoba ukufika kwalaba abantu abaphuma ngaphandle kwamanye amazwe awubazi kwabona ukuthi baphetheni, okungenzeka nabo ukuba yibo abeze negciwane elikhulu.

Yebo, ukhona. Ngizothi kahle kahle azikho izinkinga eziningi abhekana nazo ngenxa yaso lesi sifo ngoba naye uphila njengokujwayelekile. Uphila njengabo bonke abantu. Okuyinkinga enkulu kakhulu, futhi eyodwa enkulu kunazo zonke ukuthi useyophuza amaphilisi impilo yakhe yonke.

Ngicabanga ukuthi bangabaseka ngokuthi bafundise amanye amalunga omphakathi ngezempilo kanye nokutetisa abantu abakhulelwe. Emva kwaloko ebese beletha zonke izinsiza ezilekelela ekutheni umama atete ngokuyimpumelelo. Ngaleyo ndlela kuzokwaziwa ukuthi usizo luseduzane.

Iziguli zingazuza ngokuthi konke ezikudingayo kungaba seduzane kwabo. Ngeke sababikho isidingo sokuthi bacele odokotela ukuthi sisacela ukuphuma siyobona umlaphi wendabuko, kudingeke ukuthi baphume ngey'ndlela ezingafanele ezibhedlela. Kodwa uma bela bonke ndawonye uyazi ukuthi mawudinga umuthi wesiLungu uyawuthola eduzane, kanjalo nowesiZulu uyawuthola eduzane.

Uma kungathiwa ngiyaklama uhlelo olusha lwemfundo ngingenza isiqiniseko sokuthi omama babantwana ngibafundisa besakhulelwe ngobumqoka bokusoka umntwana. Nokuthi umntwana kumele asokwe uma ezalwa engakaphumi esibhedlela ukuze sivikele ukuthi ingane ingabe isathola ukusokwa isize yaphuma ngoba siyazi abazali ukuthi badembesa kanjani ekwenzeni izinto.

Yebo, iyasebenza, ikakhulukazi uma ukholelwa kuyo. Into nento okholelwa kuyo nakanjani izosebenza ngeke ihlale ingasebenzi. Ngakho uma kungathiwa manje ngiphethwe isilumo ngiphuze uGambu, ngoba ngiyakholelwa kuGambu ngizosizwa isilumo sesipholile.

Iyodwa Into engingayenza, ukuthatha bonke abantu asebethelelekile ngiyobavalela endaweni eyodwa. Ngaleyo ndlela, ngiyazi ukuthi kena baphephile bonke laba abanye kuze kulapheke laba abathelelekile.

Kwakuwumntanami mhlazane kufika ingane izongazisa ukuthi uselimele udutshuliwe, kwadingeka ukuba simphuthumise emtholampilo. Kulapho esahlala khona salinda i-ambulensi ingakafiki. Yaze yafika yamthatha yamusa esibhedlela.

Ngicabanga ukuthi singabasiza ngokuthi sifinyelele kubo lapho abavame ukuhlala khona behlangene. Okanye sihlele imicimbi noma imihlangano engafaka izinto zokudlala, ama-games noma izinto abazithandayo abazozijabulela. Yilapho esizokwazi ukuthola khona ithuba lokuthi sikhulume ngazo zonke izinto ezifanelekile njengako okokuvimbela ukukhulelwa, ebese sibanikeza.

Ngicabanga ukuthi kufanelekile futhi kuyinto enhle ngoba uma singabanakekeli sithi abenze njani? Ithina kuphela abantu abasithembile njengezingane zabo abekho abanye. Nabo basikhulisa, basinika konke esasikudinga, nathi sekuyisikhathi sokuthi sikwenze okuhle hhayi ngoba besikhokhisa, okanye kunjani kodwa yingoba siyanakekelana futhi siyathandana.

Okokuqala, ngingabatshela ukuthi kubaluleke ngani uku-detox-a ukuthi funeke bazi ukuthi umzimba uyadinga ukuthi uhlanzwe ngaphakathi njalo ngeviki. Ngingabanikeza nezifundo, nezindlela zokuthi ba-detox-e njengokuphuza amanzi kakhulu, kanjalo nokuphuza amanzi afudumele njalo ekuseni ngaphambi kokuthi badle.

Okokuqala, isiguli sami ngasithola ngokuthi ngibheke amazinga okushisa ukuthi ayandlula yini kwisigaba esifunekayo. Okwesibili, ngingambuza ukuthi likhona yini ikhanda elimphathayo. Okwesithathu, uyakwazi yini ukunuka into edingwa ukunukwa. Ngaleyo ndlela ngingabona ukuthi unazo yini izimpawu ze-COVID. Uma kuwukuthi unazo, sizokwenza uhlelo lokwelapha ngemithi efanele.